Basebetsi ba dipolasing ba ka thuswa ka hore polasing moo ba sebetsang teng, hobe le terekere mono e tla ba thusa ho lema. Mme ka tsela eno e tla etsa mosebetsi wa bona o be bobebe, mme ba tla phakisa ba qete mesebetsi.

Kgwebo ya veini nka e qala empa e tlo hloka polasi moo ke tla jala morara wa ka teng. Mme e phethe e kgutle e hloke feme, moo ke tla nka morara ke o ise teng femeng hore e be veini teng.

Sa pele, re tlo hloka ho lokisa mobu moo re tlo jala teng. Hanghang ha mobu o so lokile e tlabe le mono re jalang teng soneblomo ya rona. Ha se re jadile soneblomo ena ya rona, re tla e hlokomela kgolong ya teng ho fihlela e lokela ho kotulwa. Ha e se e kotutswe soneblomo re ka etsa tjhelete ka yona, ra e rekisa. Mme re ka iketsetsa le mafura ka yona, re fumane tjhelete.

Batho ba heso ho tlo hlokahala copy ya pasa ya hao e hatisitsweng setempe sa police station. Mme ho tlo hlokahala le bopaki ba bodulo hore o dula kae le hore temo ya hao e tlabe ele ho kae?

Sepinatjhe ke tse ding tsa dijo tse loketseng mmele haholo hoba di kgona ho matlafatsa mmele, di thibela dikokwanahloko ho kena. Sepinatjhe o ya se kga , o ya se hlatswa ka metsi mme ha qeta o ya se kgabela, o se kenya ka pitseng. O tla se pheha ka tsela ya hao. Tsela e bobebe ke o tshela metsi se bele, ha se se betse, o tshele dinoko tsa hao mme o bo so tshela le mafura. Sepinatjhe sena le di-vitamin-e tse ngata, tse ngata. Mme se thusa mmele, se matlafatsa mmele.

Nka eletsa dihwai ho re di kene temong ya meroho. Ho bobebe ho lema meroho, mme meroho o ka e rekisa. Ha o so e lemme e se loketse, o ka e rekisa wa fumana tjhelete. Mme ka tjhelete eno o tla kgona ho thusa kgwebo ya hao kapa yona temo ya hao hore tswelle pele.

Nna ho ya ka nna, nka nka batho bano mme ka ba kenya ka hona polasing ya ka ka moo. Ka ba fa mosebetsi ba sebetse moo. Ka mokgwa hoo ho betere hoba ba tlabe ba fumana moputso mme ba tla kgona ho ithekela tse ding tsa dintho tseo ba di hlokang. Ba tla kgona le ho reka dijo ba je.

Le ka boloka metsi ka ho reka ditanka tsa jojo. Mme tanka tsena le tla leka ho di kgelella ha pula ena, ka ho di beha haufinyana le ntlo. Hoba metsi a pula ha o tla masenkeng, ntse a theoha, a theohela fatshe. Mme le etse hore a theohele ka hara tanka tseo tsa jojo. Mme tanka tseno le tlatla le di sebedisa ho nwesetsa dijalo tsa lona ha pula se e sane. Mme le ka boela hape la iketsetsa letamo, mme le jepe sekoti se seholo. Sekoti seno se tla tlala metsi ha pula ena, mme ka mokgwa ono le ka la nka metsi ano, la wa sebedisa ho nwesetsa dijalo tsa lona.

E nka reka net-e, mme net-eno ke tle ke kwahele dijalo tsa ka ka yona ka hodimo ka moo. Ho di tshireletsa hore di se ka tjheswa ke letsatsi. Mme net-e eno e tlatla e di etsetsa morithi ka tlase. Mme ka mokgwa ono di tla hola hantle dijalo tsa ka, mme di ka se be le mathata a ho tjheswa ke letsatsi.

Ha re qaleng serapa sa dijo. Ka hoo, re tla ba boloka tjhelete e ngata hobane re a bona kaofela dijo di nyolohile. Mme ena ke leano la ho lwantshana le taba eo ya hore dijo di nyolohile. Serapa sa dijo se tlatla se re thusa haholo.

Eya, ha ona le jarete e kgolo, o ka lema ka hara yona. Mme ya hao ke nahana e tloba e nyane. Empa ha eba o motho wa kgwebo a rekisang dijalo tsa hae, o tlo hloka sebaka se seholo. Mme ho tlo hlokeha hore o be le lefatshe le ikemetseng moo o tla lo itemela teng ka thoko.

Rakgadi, ha o tshwerwe ke lefu lena ha wa lokela ho ja dijo tse kareng di-cheese kapa sejo sefeng kapa sefeng senang le lebese. Hoba lebese lena ke lona le tla o kudisa ka ho fetisisa.

Eya, mmuso o thusa batho ka tsela eno ya hoba fa lefatshe. Hobane batho ba bangata ba hloka bodulo, mme lefatshe leo ba le abetsweng ba ka kgona ho ipehela matlo a bona mono mme ebe batho ba dulang moo. Ha se batho kaofela ba batlang ho iketsetsa temo kapa ba batlang ho etsa . Mme ba bang ba tlo itulela feela tje ba sena .

Ee, sefate sa matekwane se bohlokwa haholo hobane o ka kgona ho etsa dintho tse ngata ka sona. Batho ba bangata ba nka matekwane jwalo ka dithethefatsi Ee, tsona ke dithethefatsi, empa se a thusa le ho thusa haholo hoba o ka kgona ho etsa meriana ka sona for ho thibela mafu a mang. Mme hape se kgona le ho kokobetsa bohloko.

Ba lokela ho dula ba ntse ba e nosetsa tamati ya bona. Hoba tamati e hloka metsi, mme ba tla lokela ho dula ba e nwesetsa. Mohlomong habedi hoseng le habedi thapama.

Hane kena le basebetsi ba sehlopha, kene nka dula le bona fatshe mme ke ba hlalosetse hore motho a ka nka phomolo. Empa feela motho a tlo nka phomolo ya matsatsi a matelele, o tla ba mong sehlopheng. Mme ha se a kgutla, e mong a ikutlwang hore o hloka ho nka phomolo le ena e tlabe ele hona a nkang phomolo ha se a ne ae nkile pele a kgutlile. Hoba basebetsi ke tlabe ke ba hloka hore kgwebo e tswele pele, mosebetsi o tswele pele. Ka hoo, ba ka se kgone ho nka phomolo kaofela ka nako ele nngwe.

Ke kwaetse dijalo ka net-e mme net-e eo e thibela letsatsi. Letsatsi ha le kgone ho kena dijalong moo. Ebilane dijalo se dina le morithi, di dula di photse, ha di sa tjhesa haholo. Mme le kgolo ya tsona e ntle.

Hona le difafatsi tseo ka di fafatsang dijalong tsa hao. Mme difafatsi tseno ha di tlo bolaya kapa ho bodisa dijalo tsa hao empa fela di tla sebetsana le dikokonyana tseo tse jang dijalo tsa hao. Difafatsi tsena di ya rekiswa hohle, o ka di fumana hohle. Mme di bohlokwa haholo hoba dijalo tsa hao di tlo hola hantle mme di tlo nona.

O ka rua di, mefuta ya dikgoho. Hona le dikgoho tsa mahe, mme mono dikgoho tsa hao di tlabe di behela mahe. Ha di behetse mahe nka mahe ao o lo a rekisa mme o fumane tjhelete. Tsela e nngwe hape ke ho hodisa dikgoho, mme o tlabe o di hodisetsa nama kapa ho di rekisa. Ha se di lokela ho rekiswa, o ya di nka o lo di rekisetsa batho, mme o tlabe o fumana tjhelete.